Angiqondi maphoyisa uma nizongitshela ukuthi kungenzeka ningazitholi lezi y'nkomo zami. Ley' nkomo ngiphila ngazo, isinkwa somndeni wami, uma ngabe nina nihluleka ukungisiza ngizophephelaphi? Kanti akuwona yini umsebenzi wenu ukuba nibambe izigebengu? Kumele mina ngihambe ngiyoy'funela zona ley' gebengu, ngibuye ney'nkomo zami na? Musani ukudlala ngami. Umndeni wami uzolamba, iy'ngane zami angeke y'khone ukuya esikoleni uma ley' nkomo zingabuyi. Ley' nkomo ziwumthombo wami wokuphila, ziyikho konke kimina, ngiphila ngazo, angazi sengichaze kangaki. Uma ngabe ngingaphepheli kini, ngiyoshonaphi? Musani ukudlala ngami, ngicela ningisize nenze konke okusemandleni ukuthola iy'nkomo zami. Ninazo iy'nsiza zokuthi nithole iy'nkomo zami.

Ewu madoda, kwaze kwanzima. Yeka injabulo enganginayo uma ngiqala ukungena kulo mkhakha wokufuya kwezinyosi. Bengijabule ngoba ngiyazi ukuthi abekho abaningi kulo mkhakha, namathuba okukhula ebe mahle kakhulu kodwa manje, ayi, sengicabanga kaningi engathi kwakungesona isinqumo esihle. Phela uma nginquma ukungena kulo mkhakha ngangingafuni ukwenza imali nje kuphela kodwa bengifuna nokusiza nemvelo futhi ngikhiqize uju oluphilayo, kodwa iy'nselelo sengilahlekelwe okukhulu. NoMagubane ngapha, umakhelwane wami, isibulala-zinambuzane zakhe asisebenzisa epulazini lakhe zibulala iy'nyosi zami, namasela eba iy'dleke zami. Kwaze kwanzima.

Mngani wami, ngibuhlungu kakhulu ngale nselelo obhekene nazo. Ngiyazi ukuthi lokulima iy'nkomo kubaluleke kangakanani kuwe. Uma ngabe izinto sezimapekupeku kanjena kunzima futhi kubuhlungu kodwa ngithi angikuqinise idolo mngani wami, sizondlula le simo. Engingakucebisa ngakho ukuthi uye ebhanki uyocela usizo lwemali khona uzokwazi ukuthola iy'nsiza, ukwazi nokuthengela iy'nkomo zakho ukudla okwanele, ukwazi futhi nokuba uyolapha nalezi ey'gulayo. Ngaleyo ndlela, ibhizinisi lakho lizovuka. Ngiyakucela mngani wami ukuba kewuwuzame lo mgudu engikubonisa ngawo, ubone ukuthi angeke kube namehluko yini.

Ngibingelele kuwena, mphathi wami. Ngenkulu inhlonipho bengicela ukuba ungiphe isikhathi kengiye kudokotela ngoba angiphilile kahle. Ungangizwa kabi, umsebenzi wami ngiyawuthanda futhi uyangiphilisa kodwa izimo engisebenza ngaphansi kwazo ziyawuhlukumeza umzimba. Ukuhlala elangeni isikhathi eside, ukubamba obhasikidi abasindayo usuku lonke kuyawukhahlameza umzimba wami, yingakho ngingazizwa kahle. Bengicela kuwena ukuba ke ungiphe isikhathi ngiyobona udokotela, nomzimba uzokwazi ukuba uthole ukuphumula kancane. Ngiyabonga, mqashi wami.

Umama ngoba ebhekene nale nkinga yokubuye aswele ukudla ngezinye iy'nkathi, ngingamcebisa ukuba atshale ekhaya, enze nje ingadi encane ngemuva, angatshala isipinashi nekhabishi no-anyanisi. Lokho kuzokwenza ukuthi ukudla angakusweli, ney'ngane zizokwazi ukuthi zidle ngokwanele, kungabi ney'nkathi lapho zingadli khona. Ingadi ave isiza, ibalulekile futhi. Angatshala futhi nanotamatisi, zonke le y'tshalo lezi ey'sheshayo ukuba zikhiqize, futhi ey'phindelela zikhiqiza ngazo zonke iy'nkathi. Ilokho engingmucebisa ngako.

Ewu bakithi, umoya wami waze waphuka. Uyazi uma ngiqala ukulima ngangingazi ukuthi kukhona iy'nselelo ney'ngqinamba engizobhekana nazo, kodwa lokhu kungaphezu kwamandla. Ngiyay'buza ukuthi ngizoqhubeka kanjani uma le y'nambuzane zingimoshela kangaka. Inhliziyo yami ibuhlungu, ngilahlekelwa imali yami, ngiyabona iy'tshalo zami zishabalala phambi kwamehlo ami. Umsebenzi wami onzima kangaka. Amaqebelengwane namacembe ey'tshalo zami abhobokile, anobumnyama kuphula umoya wami. Ngiy'bone kahle emini zonke le y'nambuzane, kwanzima.

Ngibingelele kuwena mama uZodwa. Njengelunga lomphakathi ngithanda ukuphakamisa ukubonga kuwena ngesinqumo sakho sokuba ungadayisi yonke umkhiqizo wakho wemifino, kodwa unikele kithina abanye abaswele lapha emphakathini. Lokhu akwandile kakhulu kule y'nkathi zamanje. Sibonga kakhulu ubuntu bakho nozwelo lwesisa onalo ngomphakathi ophila kuwona. Uyabonisa ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu futhi akuhlezi kungemali nenzuzo ngazozonke iy'nkathi. Ukubuyisela emphakathini ave kuwusizo, wondla imindeni ngesinqumo sakho. Sibonga kakhulu.

Ukusetshenziswa kwephepha le-biodegradable ekupakisheni okusimeme ave kuhlomulisa. Leli phepha liyakwazi ukuba isivundisi enhlabathini, leli phepha uyakwazi ukuli-recycle-a futhi lisebenzisa i-carbon footprint encane kuneyoplastiki. Imvelo iyavikeleka, nabathengi labo abaqaphele ukubhekelela kwezemvelo beza ngobuningi khona, nepholushini ayibi ningi ngaleli phepha. Lenza umsebenzi omuhle futhi kulula nokulisebenzisa. Lidlala indima enkulu ekugcineni imvelo ihlanzekile.

Sipho, mnganami ngiyazi ukuthi inhliziyo yakho ibuhlungu, ngithi dudu kuwena mnganami. Akukho lula loku okubhekene nako. Ngiyazi ukuthi bewubheke ukuthi umbila wakho uzokhula, uvune, udayise wenze imali kodwa akubanga njalo ngenxa yesimo semvula ebeyingcosi kakhulu kulo nyaka. Awulahlekelwanga wedwa, sibaningi silahlekelwe kodwa bengingakucebisa mina, mngani wami ukuthi awuke ufune usizo lwey'mali ukuze usinde kulesi sikhathi esibi kangaka. Ungene ohlelweni lokunisela, utshale iy'tshalo ezimelana nesimo lesi semvula encane khona uzokwazi ukuba uqhubeke nomsebenzi.